Ezinye zezizathu eziphambili ezibangela imililo ematyotyombeni zezokuba amatyotyombe axinene, kukuba abantu abanambane belayita ngamakhandlela, neyokuba abantwana bashiyeke bodwa ezindlini abazali bengekho okanye abantu abadala. Iindlela zokunciphisa ezi ngozi kukuba abantu bafundiswe ngobungozi bombane okanye imililo, abantwana babe nendawo yokuya xa bephuma esikolweni abazali bengekabuyi, nokuba la matyotyombe abekwe ngeendawo ezilungileyo ukwenzela ukuba angaxinani ngolo hlobo.

abanintsi bebengabuvisisi okanye bebengabuqondi ubungozi beCOVID-nineteen. Iimaskhi bezinganikwa okanye bezinxitywa umntu xa engena evenkileni kuphela, xa ephuma abe phakathi kwabanye abantu angayinxibi imaskhi. Loo nto ibindenza ukuba ndinyanzeliseke ukuba ndimfundise ukunxiba imaskhi kwaye ndimbonise ukuba ibaluleke kangakanani na. Noko ke uye wandiva umntu wayenza into yokunxiba imaskhi, noko basinda nabanye abantu ngoba iCOVID-nineteen ibisisifo esibulala kakhulu.

Yiyhu! Indlela endandinovalo ngayo, ndisoyika apha kule ndawo ndingene kuyo, kugcwele oogqirha namanesi kwaye kwakugcwele nabantu obabona uba abaphilanga. Ndandisoyika ndizibuza ukuba mna inoba ndizawuphatheka kakuhle kwaye ndiza kuncedeka na kule nto ndiyizise apha kwagqirha okanye ekliniki okanye kweso sibhedlele ndandisindwendwele. Kodwa ke ndalufumana uncedo, ndafumana kwaye neepilisi eziza kundinceda ndiphile.

yocwangcisontsapho andiboni mna ingabalungela abantwana abasesesikolweni ngenxa yokuba ityiwa ngexesha elinye rhoqo, mihla le. Ngoku ke loo nto ithetha ukuba ilibaleka lula. Yiloo nto ke kukho i-implanon. I-implanon ifakwa kanye ayoyikhupha ngomnye unyaka okanye iminyaka emibini elandelayo.

Abantwana bakhula kakuhle xa besitya ukutya okunempilo. Ezikolweni ke ngoku kunyanzelekile ukuba ukutya kube khona ukwenzela uba abantwana abaswelayo bakwazi ukufumana okuya ethunjeni nabo.

Kuzo zonke izibhedlele eMzantsi Afrika kukho abantu abanikela ngee-health talks ngolwimi lwelo phondo. Loo nto ithetha ukuba nakweso isibhedlele endizawube ndise umntana kuso uzawube ekhona umntu olaziyo ulwimi lophondo lwethu. Ndingaya kuye ndiyokumcela ukuba azokundincedisa sithethe nonesi okanye nogqirha ukuze umntana azokwazi ukuncedeka.

Ezinye zezizathu ezibangela ubundlobongela obusukelwe kwisini zezokuba abantu abasebenzi, bazinikela etywaleni umntu aphele engayazi nento ayenzayo. Eyesibini yeyokuba kukho abantu abakhubazeke ngokwengqondo, umntu ongayaziyo into elungileyo nengalunganga. Eyesithathu kukuba umthetho walapha eMzantsi Afrika awuqinanga ngokwaneleyo, izirhalarhumi zenza nantoni na.

Inkqubo yokuququzelela amadoda ukuba afikelele kumaziko ezempilo xa isenziwa kanye enyakeni ayinalo igalelo elikhulu, ngoba amadoda amaninzi awaphilanga kwaye awayi kwezempilo kuba besoyika ukuba baza kujongwa kakubi xa beyile. Loo nto ithetha ukuba funeka amadoda aququzelelwe mihla le. Yiloo nto kunyanzelekile ukuba kubekho ii-campaigns ezijongene namadoda odwa. Ezo campaigns ziba khona kwiindawo ezigcwele amadoda, iindawo ezifana nee-taxi rank okanye apho kudlalelwa khona ibhola.

Ewe, ndikhe ndawasebenzisa amayeza esiNtu, njengomhlonyana. Umhlonyane unceda isifuba. Uthatha umhlonyana wakho njengoba unjalo usisityalo uwuhlambe, uwufake embizeni, ugalele amanzi, uwabilise loo manzi. Emva kwexeshana elithile kuza kubakho ke elo yeza libizwa ukuba ngumhlonyana. Usele umhloyana kuphele ukhohlokhohlo kungekagqithi neentsuku ezintathu.

Helowu, helowu. Ndicela iambulensi apha ngasegaraji eWinkie Direko Street. Ewe, uthetha nomntu ogqibobona, yhu yhu, helowu. Kusandokwenzeka ingozi, ndigqitha apha egaraji. Uthetha noLonwabo Sikhweyiya. Kukho iimoto ezimbini ezitshayiseneyo, ndibona abantu abalele phantsi andiyazi noba bayaphila okanye abaphili. Awekho amapolisa, akukho neambulensi. Ndicela nikhawuleze torho. Apha ngasegaraji eWinkie Direko Street, apha eBloemfontein. Enkosi.

Iikliniki zinazo ii-outreach programs. Ezi outreach programs zinee-campaigns apho kungafunyanwa khona amadoda kuthethwe nawo. Kungathethwa nawo kwiindawo ezifana neendawo ezidlalwa ibhola, ii-taxi rank kwaye ne-car wash. Apho amadoda azawufundiswa khona ngemidlavuzo yesisende, ngokwe-HIV ne-TB nezinye izinto ekufuneke bazifunde ezempilo.

Abantu abaninzi abawazi amayeza okanye iipilisi ezi-generic. Abantu abaninzi abayazi ukuba imali awuyisebenzisi kakhulu kwiipilisi ezo sendithethe ngazo. Kanti bona ke baqhele igama elithile, ukuba bafuna elo gama bacinga lilo elisebenzayo. Abayiqondi ukuba igama nento ephakathi akunyanzelekanga ukuba zithethe into enye, kodwa ke ipilisi yona ithetha ngokuba inantoni na phakathi. Loo nto itsho ukuba nezo iipilisi zezinye ii-brands okanye iipilisi ezi-generic zenza lo msebenzi omnye nale brand ifunwa ngabantu abaninzi.

Mama, ndilifumene ikhaya labantu abadala kodwa ke uzuyazi awuzuba wedwa phaa. Kukho amanye amaxhego namaxhegwazana ahlala phaa. Kodwa ke into entle nemnandi ngalaa ndawo kukuba ikhona inesi ezakunijonga ininike neepilisi zenu ngokwamaxesha azo. Kubekho nomntu ozawunihambahambisa nolule imilenze. Owu kodwa uzawuzikhumbula iibhokhwe zakho neenkukhu zakho ngoba impilo yaphaa yasedolophini ayifani nempilo yalapha ezilalini, akuthanga cwaka noko phaya.

Uxinzelelo lwegazi luyingozi kakhulu. Xa usiva engathi noko igazi lakho linyukile okanye unoxinzelelo lwegazi, hlala phantsi kancinci uthomalale ngoba yonke into xa uhleli phantsi iza kubetha kancinci.